Ukuhamba ngeenyawo xa usiya kwindawo engekho kude kunceda ekubeni ukwazi ube uyazilolonga ngokuba wolula iinyawo. Kuyakunceda nasekutheni ukwazi ucingisisa kakuhle izinto obukade uzicinga, futhi kuyakwazi nokuba uze nezisombululo kwiingxaki obukade ujongene nazo.

Ukusebenzisa ibhayisekile usihla unyuka ngayo kubalulekile kodwa kwelinye icala kuphinde kungalungi ngeli hlobo lokubana ingakumbi xa iimoto zininzi endleleni, wena ube ungumqhubi omnye ohamba ngebhayisekile leyo nto leyo ingenza ubungozi. Futhi ke ibhayisekile inendawo encinci ongayisebenzisa for ukugcina izinto zakho.

Xa ibhasi yam ilibazisekile kwisikhululo sebhasi xa ndifika, ndiyahlala ndiyilinde ide ifike ngelo xesha ezofika ngalo. Ngoba xa ndinokujika ndihambe ndiye ekhaya ndithi ndizobuya ngesokusa, xa kunokwenzeka nangesokusa iphinde futhi ingafiki ngokwexesha ndizomane ndijika na? Ngcono ndihlale ndiyilinde, ndazi ndizohamba ngayo xa seyifikile ngelo xesha izobe ifike ngalo, ingakumbi xa netikiti besele ndilibhatele.

Ndingamcebisa ke mna ke kodwa ngendlela ehlakaniphileyo ukubana makasebenzise ntoni ukugquma elo vumba elo elinukayo. Ndizame nje iindlela ezincinci zokumbonisa ukubana makathini kodwa ndingamkrobelisi ukubana kukhona ivumba endiliva.

Into endingayenza kukubana xa ibhasi igcwele, ndibona ukuba noko ndisenalo ithuba, ndingahamba ndiyokulinda iteksi ngaphandle. Noko yona ayithathi xesha ukuba iyofika apho iya khona. Okanye ndibize iteksi le encinci ebizwa ngefowuni, ekwaziyo ukukuthatha kuloo ndawo ikuthatha kuyo ihambe ikuse ngqo apho uya khona. Ndihambe ndiyofika ngokukhawuleza emsebenzini ndingatyiwa lixesha.

Ibachaphazela kakhulu loo nto yokwenyuka kwebhasi ngoba ixesha elininzi xa amaxabiso ebhasi esenyuka, ayithi loo nto nomrholo wabo uyenyuka. Ngoko kuyenzeka ukubana imali engumlinganiselo abayibekayo yokukhwela ibhasi kumele futhi baphinde bayongeze ukuze izokonela itikiti.

Ndingakhawulelana nokudinwa kwabakhweli bebhasi ngokokubana ndifake oonomathotholo abazothi bakhale apha ebhasini. Okanye ndifake noomabonakude ukuze bakwazi ukubukela iinkqubo zabo bade bazilibale nabo noba basebhasini. Bazibone ixesha selikhawuleza sebefika apho baya khona.

Ngokuthi ndibuze kubo bona abagibeli aba beetekisi uba ziintoni abangazithanda ukuba zitshintshe nezinokwenza ukuba boneliseke yinkonzo yethu yezothutho.

Ndingawonwabela kakhulu lowo msebenzi wokuhamba onke amaphondo eli laseMzantsi Afrika. Ingakumbi ngoba ndingatsho ndazane nabantu abaninzi, ndifunde neelwimi zabo abazithethayo kumaphondo wabo. Ingaba yinto entle kakhulu leyo futhi nenenzuzo kum.

He bethuna! Ndithenge itikiti eliya eRhawutini. Andiyazi ukuba sifike kanjani ekubeni ukubana ndinikwe itikiti eliya eThekwini. Njani na? Ngoba ndinomhlangano obaluleke kakhulu kweliya laseRhawutini futhi akumelanga ndiwuphose laa mhlangano. Ndicela ke niyilungise loo nto leyo. Ukuba nizoyenza kanjani, nam andiyazi futhi andinamsebenzi nayo. Into endiyifunayo kukubana ithi iphakama le nqwelomoya eya eRhawutini ndibe ndipha kuyo phakathi ngoba andikwazi ukuphuthelwa ngulaa mhlangano. Ndicela niyilungise.

Kukuhamba ngemali, ngemoto yakho. Kuziindleko ezinkulu kakhulu ngoba kunyanzelekile uhlale unemali yamafutha. Kanti ke xa uhamba ngesithuthi sikawonkewonke kona kulula ngoba uba nemali nje yokubana ubhatale leyo leyo ndimanyana othe yakuhambisa ngayo. Ngoku xa usebenzisa imoto yakho kuba ziindleko ngoba ihamba emgaqweni, isebenzisa amafutha futhi isebenzisa amavili. Futhi amavili kuyenzeka ukubona ahambe ahambe agqabhuke amavili, kufuneke ke ngoku ubana faka ivili elitsha. Kuziindleko ke ngaloo ndlela.

Mna andiyithandi kakhulu into yokubana abaqhubi bamatekisi baxambulisane endleleni, noba na kuserenkini. Ngoba sonke siyazi ukubana ingxabano yoonoteksi nokuxambulisana kwabo kugqibela sekuphume isidumbu, ngoba ngabantu abanomsindo kakhulu abo. Yonke into bayenza bengacinganga. Xa kuthe kwaba naleyo ngxabano leyo, kugqibela ingachaphazelanga lowo bekuxambuliswana naye kuphela, ibandakanya nabakhweli abakhwelele apho kweso sithuthi.